Ha re re mosadi o tshwara thipa ka bohaleng, re bolela hore mosadi o mamella bohloko, mathata le mahlomola a bophelo ka sebete le boikokobetso, o itshwarela ba lelapa, o lwanela bana ba hae le bophelo ba hae. Le ha maemo a le bohloko kapa a le thata, polelo ena e bontsha matla a basadi hore le ha utlwa bohloko kapa a kena bothateng, o ntse a ema, a tshehetsa, a hlokomela le ho sireletsa ba bang. Ke polelo e tlotlisang basadi ka matla a bona a ka hare, e seng feela mmele empa le moya. Ke hopotswa hore mosadi ha se motho wa bofokodi empa ke motho wa lelapa le setjhaba, le ho theha ka hona re lokela ho hlompha basadi.

Hore batjha ba ke ba tle ba kgone ho finyella dithuto tsa ho pheha dijo tsa setso, re ka sebedisa sona seo ba se ratang, haholoholo e leng ona marangrang ana a bona ka ho post-a kapa ho beha diresipi tsa ho pheha dijo tsa setso mo internet-eng. Ke ka hoo re ka kgonang ho fitlhella ho batjha, hape re ka sebedisa di-APP tse tshwanang le YouTube, TikTok le yona Facebook, ho beha di-video moo re ba rutang ho pheha dijo tsa setso, re ka beha motho a phehang dijo tsa setso tse kang bohobe, dinawa, jeqe le tse ding tse ngata mme a fana ka tlhalosetso ka bonngwe ka bonngwe.

Ho batla hore marena a be le matla a tshwanang le mopresidente, ke taba e hlokolosi ebile e rarahaneng. Ke utlwisisa hore ba batla ho sireletsa serithi le boikarabelo ba bona metseng ya bona. Empa ho ba fa matla a lekaneng le hlooho ya naha ho ka baka pherekano tsamaisong ya puso. Haeba dintho di ka fetohile ka tsela eo, ke ka ikutlwa ke tshwenyehile hobane re ka ba le boetapele bo habedi bo tlisang ho kgelosa le di kganyetso, empa ke dumela hore marena a lokela ho fuwa monyetla o motle le matla a hlomphehang a ho etsa ditshwaetso mabapi le setso le botsamaisi ba setjhaba sa habo bona. Empa kamehla ka hare ho molao wa Democracy.

Kwaito le piano ka bobedi ba tsona ke mefuta e fapaneng e nang le matla. Kwaito e matla, e potlakile ebile e kgahla batho ba bangata ka matla le setso. Piano ke mmino wa hona jwale o boreledi, o tletseng maikutlo ebile o thusa batho. Ho natefelwa haholo ko majwaleng. Ke rata kwaito hobane e tlisa matla le monate, empa hape ke boetse ke rata piano bobedi ba tsona di monate, mme matsatsing a hona jwale piano e se e kgona hore e kenye kwaito ka ha ba nka mmino wa kgale, mme ba o kenye ka hare ho amapiano ebe o etsa morethetho o mong o natefelang.

Ke ile ka qala ho ithuta ho pheha dijo tsa setso ke na le dilemo tse leshome le metso e mmedi, ke ya dumela hore batjha ba lokela ho ithuta ho pheha dijo tsa setso, ho sa tsoteletsehe hore mmino kapa mehlolo ya kajeno e ntse e hola. Setso sa rona se boloka botshepehi ba rona le kamano le malapa a rona. Ke tseba ho pheha dintho tse kang papa, moroho wa thepe, dinawa, dikgobe kapa tsona dipabi le bohobe. Ke dumela hore ho tseba ho pheha dijo tsa setso ke tlhoko ya bohlokwa bakeng sa ho boloka setso sa rona se phele mme ho thusa ho hlophisa lelapa le metswalle ka hosane.

Bohlokwa ba lebollo ke ho nka bashemane mme re tsamaye re lo ba hlophisa le ho ba bepa hore ebe bontate ba ka hosane ba nang le hlompho le tshireletso mo setjhabeng. Ee, batho ba tswang lebollong ba a hlompheha mme le bona ba na le hlompho. Ke buwa jwalo ka e mong wa bona hobane thuto eo re e fuwang kwana, ke yona e re etsang banna ba sebele le banna ba hlomphehang mo setjhabeng sa rona, re rutwa ka tsa senna hore na ha o le monna o tlameha ho itshwara jwang le hore na o tlameha mosebetsi wa hao setjhabeng ke ofe, mme hona ho etsa hore le wena o kgone ho hlompheha setjhabeng.